Iy'ngane ey'khulele emapulazini, azitholi imfundo efana neyezinye iy'ngane ngoba zilindeleke ukuthi ziluse ey'ningi zazo. And abazali abakholelwa kakhulu ukuthi umntwana kufanele afunde. Bakholelwa ukuthi nje ingane kufanele ivuke iye emasimini uma iyintombazane, uma iwumfana ikhule iluse. Okugcina kukuthi abafundayo bafunda sebekhulile. Bese betheneka amandla-ke uma befika esikoleni sebethola ukuthi sebebadala kunalaba abasekilasini nabo.

Ngingabhekisisa kahle okuzohambelana ney'tshalo zami ukuze iy'tshalo zami kube ey'hamba phambili. Ngidinge imibono ehlukahlukene kubatshali asebemnkantshubovu bangilekelele. Nakhona la engizothenga khona, bangichazele ukuze nami ngibe nokuthatha into esengichazeleke kahle ngayo. Okuyiyona yona ezongisiza ukuthi ngikwazi ukutshala kahle.

Ngajabula kakhulu ukuthola isipho esivela kuwe, owangithungela sona sewuli. Saba wusizo kakhulu kakhulukazi njengoba kwase kungene nobusika. Amakhaza nje azange angithole. Siyafudumala, futhi simnandi, sihambisana impela nomzimba wami, sathungeka kahle, sihle ngiyasithanda kakhulu. Ngazizwa nje ngijabule kakhulu ngendlela nje owangisiza ngayo. Ngasithokozela kakhulu isipho ngabusiseka nawe ubusiseke.

Izinto ezingenziwa amadolobha ukuphatha amanzi ngendlela efanele, ukuthi abantu benze isiqiniseko sokuthi ompompi babo bayavalisiseka. Namapayipi aqhumile bawabike endaweni efanele. Nokuthi kutholakale amathangi lawa amanzi, afakwe khona ukuze uma ephela amanzi abantu bakwazi ukuqhubeka nempilo. Kodwa okubalulekile nje ukuthi amanzi avuzayo angabi khona ngoba ayamosheka. Bese kwenza ukuthi wonke umuntu kube nomthelela ongemuhle ekutheni abantu bangabi nawo amanzi.

Iy'ndwangu ey'sebenzisa uboya be-superwash zinhle ngoba ziyathamba kakhulu, ziyalungela ukwenza iy'ndwangu ey'ningana. Okwenza ukuthi lokhu okufudumalayo kube kuhle kakhulu. Ububi bayo ukuthi kufanele uyinakekele kakhulu uma isikakhulukazi izowashwa, idinga ukuthi uyiwashe ngesandla, ungayifaki emshinini ngoba iyashesha ukulimala. Uma uyinakekelile-ke izohlala isikhathi eside. Kodwa yinhle.

Iy'ntuthwane khona ey'nkulu khona ey'ncane, khona ey'bovu khona ezimnyama. Ezinye zazo ziyancinza uma zihlala kumuntu. Kanjalo-ke nasesitshalweni, zenza ukuthi singakhuli kahle isitshalo noma uma sitshaliwe sikhule kodwa singabi sihle kahle ngoba sifike silimaze isitshalo ngendlela engeyinhle. Kubalulekile ukuthi ube nemithi yokusiza engadini yakho ukumelana nazo zonke lezo y'nhlobo ezikwazi ukuthi yilimaze isitshalo. Ngoba y'khona ezidlulelayo nje zithathe ukudla phansi zihambe zingalimazi isitshalo. Kodwa lezi ezinye ziyasilimaza isitshalo ukuthi fanele uthole umuthi wokuthi uzibulale.

Enye yezinto abangayenza abalimi abasey'ndaweni ezidonsa kanzima, ukuthi bathole amathangi. Bathole iy'moto ey'zokwazi ukubathwalela amanzi, bawafake emathangini amakhulu. Okunye bangaxhuma amapayipi bayowaxhuma emfuleni ngasemaduzane. Yikhona bezokwazi ukuthi banisele ngawo lawo mapayipi. Okunye bangacela usizo lwey'moto lezi ey'hambisa amanzi zibalethele njalo ngosuku noma beqise usuku balethelwe. Ukuze iy'tshalo zabo yizokwazi ukuniselwa kahle.

Isikhumba akumele sihlale endaweni emanzi ngoba kufanele some ngaphambi kokuba siyoshukwa. Ukuze sizokwazi ukuthi sifeze injongo yaso uma sesishukekile, sesenziwa kahle izinto ekufanele zenziwe noma ngabe yini le umnikazi waso afuna ukuyenza sona. Kufanele nje some, so kufanele sibekeke kahle endaweni engekho manzi. Some nje kahle mese siyasebenziseka.

Angithandi nhlobo nje ukuthintwa into enoboya ngenxa yokuthi kunaney'lwane engingazwani nazo. manje uma ngizwa into enoboya ingithinta kuba sengathi ngithintwa ilesiya silwane bese ngingaphatheki kahle. Ngibe nomuzwa engingekho right ngawo. Angithandisisi nje into enoboya. Lokho kwangempela ayingithokozisi neze.

Abantu abasha eminyakeni eyishumi ezayo angiboni baphinde emakhaya beyolima. One, bakhule bengakwazi ukulima. Two, bayakunqena vele. Ngaphandle kwalaba abavele bayile esikoleni bayofundela ngoba benothando lwakho, kodwa iningi nje ngeke liphinde emakhaya liphindele ukuyolima. Bayanqena nje ukwenza umsebenzi yezandla. Bafuna ukwenza okunye, hhayi lokhu okuphathelene nokulima abakuthandi nhlobo abaningi. Kodwa bakhona abakuthandayo, kodwa abaningi cha, abakuthandi.

Ayi thina emndenini ukukhuliswa kwey'tshalo sisakwenza nje ngendlela endala. Sisay'siza ngokuthi sithele umquba wey'nkomo noma wey'ngulube. Iwona osisizayo ukuthi iy'tshalo zethu zihlezi zibukeka kahle futhi y'khule kahle zibe nomsoco. Zibe nendlela yokuthi zikhule zize ziqede isikhathi esikaliwe zitshaliwe mese ziyavunwa.